A ku ri ntokoto lowu wu nga ni pfunaka swinene ku ya emahlweni hikuva ni dyondze leswaku maphorisa ya le patwini ya hloniphiwa, a wu vulavuli na vona ku fana na munhu un'wana na un'wana. I vulavula na vona leswi vona va lavaka i vulavula na vona swona. Swi ni pfunile swinene ku kota ku xixima nawu wa le patwini.

Ni ta ya eCape Town or eDurban ku vona lwandle.

Loko va ku kuma swa endleka, va teka movha wa wena kumbe va ku hakerisa mali liya hinkwayo a wu fanele u yi hakerile yi tlhela yi .

A xiximi vakhandziyi va yena, a va na mbulavulo wa kahle na vona, naswona a tlhela a kota ku chayela kahle ku ya hi leswi vakhandziyi va kombelaka swona. Movha a wu tshame wu basile na yena n'winyi a tshama a basile.

Ni tshame ndzi ri xava thikithi ra bazi. Ntokoto wona a wu ri kahle mabazi a ma ri kahle, na varheyili, ku basa ka mabazi, matikhomelo ya vona, ni endlelo ra swilo a ri ri kahle. Bazi rona loko u ya leswi va nge i i ndhawu ya kule, ni tlhela ni ri xava ka inthanete. A swi olovisa hikuva loko i fika le, wo fika u va komba laha ka foni va heta va ku hundzisa va ku hundzela emahlweni.

I ku karhala ka vanhu na ku ka mabazi ma nga chekiwi ku ri ma njhani. A ma lunghisiwi, a va languti swiphiqo swa mabazi, ku karhala ka vachayeri a va kumi nkarhi wo wisa.

Ndzi nga n'wi pfuna hi ku n'wi tlakula ni nga n'wi pfuna hi ku n'wi tlakula ni n'wi susa eka xitulu, loko ku ri ku u famba hi xitulu xa mavhilwa. Kumbe ni n'wi pfuna ku n'wi tlakula hambi a nga ri na xitulu a kota ku hundza switepisini.

I ku famba hi tona tibazi na switimela.

Yi fanele yi va na xivumbeko xa vuaki bya kahle byo languteka, yi kurile naswona yi tiyimisela ku famba endhawini leyi yi nga na ritshuri. Yi tlhela yi nga pfuli mathayere hinkwawo na mafasitere hinkwawo.

Ina, hikuva mali leyi va yi kumeke i yitsongo. Naswona, vanhu vo tala lava va tirheke va hola mali leyi nga ehenhla ka yona, hikokwalaho vona na vuntsongo bya mali ya vona va fanele va ehliseriwa nxavo wa swakudya.

Ni vona ingaku va ti vona va ri vona vanhu lava a va fanele va karhi va famba emapatwini. Naswona va vona ku ri vona hi nhlayo ya vona va tele naswona a ku na munhu loyi a nga ta va hlula hambi ko va ku ri nyimpi. Hikokwalaho a va .

Ndzi nga endla leswaku loko ndzi nghena endzeni ndzi nghena na buku, leyi ndzi fikeke ndzi yi hlaya. Kumbe ndzi nghena na riqingho ku ri ndzi kota ku fika ndzi tlhavetela rona.

I ku ti kuma va khomiwe hi le ndzeni,, ku yimayima van'wani va pfukela hi mavabyi. Van'wani a va vi kahle hikuva va tshama nkarhi wo leha.

I ku biwa hi nkarhi. I ku biwa hi nkarhi naswona na vugevenga, byi tele ngopfu eswitimeleni.

Loko a fika ni kuma ku munhu a hi wun'we, a va fani, loyi a nga xithombeni na loyi a nga fika hi movha. A ndzi khandziyi movha wolowo, hikuva a ni swi tivi ku ri why va ti kuma va nga fani loyi a nga xithombeni na loyi a nga le movheni. A ndzi khandziyi.

Ya byi tshembekile swinene byi tshembekile hikuva vanhu vo tala lava nga kona laha ka vukorhokeri bya mabazi va huma kona kwalaya tikweni. A swi vi leswo olova ku ku nga tshuka ku ve na vubihi kumbe va endle vanhu vubihi. Hi ku cinca, a hi ku vona ka mina a ku na lexi ni nga ta cinca xona hikuva vukorhokeri bya kona byi kahle swinene.

Hi ku chipa. Hi ku chipa mathekisi mo tala nxavo wa vona kumbe xikalo xa vona xa timali lexi va hakerisaka xona xi le hansi ngopfu. Xi le hansi ngopfu hikokwalaho vanhu vo tala va rhandza ku tirhisa wona nakona tindhawu leti mathekisi ti ma fambaka hi tona, ti hlayisekile swinene.

A hi ndlela leyi hlayisekeke. Hikuva vanhu vo tala ku ya hi leswi mina ni nga swi vona, va va va tekeriwa swa vona eswitimeleni. Naswona van'wanyani va fika laha va tshamaka kona se riperile ene ku va ku nga ha hlayisekanga emapatwini.

U ta, na swakudya, na buku yo hlaya lexo tshega nhamu loko u tlela na mati.

Muchayeri a nga endla leswaku endzeni ka bazi u veka e xilo lexi munhu un'wana na un'wana loko a heta ku dya a nga chelaka kona phepha kumbe lexi a lavaku ku chela xona, ku bazi ri tshama ri basile.

Ndzi ngo dirayivha hi vukheta na vurhon'wana. Ndzi nga fambi hi rivilo. Ndzi famba kahle leswaku loko ni vona ku patu ri kahle ndzi kota ku ku hunguta rivilo ndzi nonoka.

Maxelo yo biha ya endla leswaku mati ya le lwandle ma nga tshamiseki. Naswona loko ma nga tshamisekanga, a ma hlayisekanga eka vanhu.

Ku va ku loko swihahampfhuka swi hlwela ku ku fika kumbe swi nga fiki hi nkarhi lowu nga vekiwa, swi endla leswaku van'wamabindzu lava va nga ku fambeni hi swona kumbe nhundzu ya van'wamabindzu, leyi nga ku fambeni hi swona yi nga fiki hi nkarhi lomu yi .

Va nga endla ku va veka maphorisa ya le mapatwini, mapatu ya ku tala. Hikuva swin'wanyana swi vangiwa hi ku va movha wun'we wu nga ha ri eku fambeni egondzweni. Vona va nga kota ku hatla va wu susa ku ri timovha tin'wani ti nga khomeleteki hi mhaka wona.

Mfumo wu na mali leyi wu yi humesaka leswaku vadyuhari va nga pfuki va humese mali yo helela ethekisini. Wu hleketelela vanhu lava va dyuhaleke leswaku a va ha koti ku ti tirhela naswona xikhwama xa vona a xi koti ku kuma mali yo tala handle ka yaleyi humaka ka yona mfumo futhi.

Mabazi lama ndzi ma khandziyeke hi lama ma vuriwaka ku i ma Intercape. Ndzi nhlohletele hi mbulavulo wa vanhu eka inthanete ndzi vona ku ri va vulavula leswaku kahle hi wona.

Ndzi tsakela ku va na bulo na yena leswaku a nga vi a kha a hleketa swa yena hikuva a ndzi tivi ku u hlangana na swirhalanganyi muni ekaya kumbe kun'wanyana hikokwalaho ndzi tsakela ku ri mina na yena hi burisana ku kondza hi ya fika.

A hi ti a ti kumeni hi landzelela swileriso swa laha hi yaka kona, hi nga tsaki ku hundza mpimo, hi nga ringeti ku endla swilo leswi hi nga swi tiveki naswona loko xilo xi nga xi tivi a hi vutiseni.

I ku va a lavisisa mahanyelo ya swiharhi. Naswona a hlaya ngopfu tibuku na ku tiva mahanyelo ya swiharhi hikuva handle ka sweswo, a ku ta va na hoyihoyi loko va tshuka va hlangana na swona swiharhi, va nga tivi leswaku u ta endlisa ku yini hi swona.

Ku va khumba hikuva ku tlakuka na nxavo wa swakudya, ku tlakuka na xikalo xa mathekisi. Hikokwalaho wa khumbeka hi ku va mathekisi hi hakela mali ya le henhla, na swakudya mali yi va yi ri henhla.

Ku ya hi mina, swa antswa ku ti fambela hi bazi. Hikokwalaho bazi ri rhwala vanhu vo tala naswona ra hatlisa swinene.

Ni nga va byela ku, rivilo ra dlaya. A nga kona loyi a nga jaha ku tlula un'wana, naswona a hi veneni na mbilu hi hi hi chayela hi tlhela hi endla leswaku van'wani va chayela kahle.

Ndzi ve na ntokoto wo biha vachayeri va mathekisi. A ku ri ku loyi wa thekisi a jahile naswona a nga landzeleli milawu ya le patwini.

Leswaku maphorisa ya le magondzweni a va le ku tirheni ka ntirho wa vona hi ku hlayiseka hikuva timovha leti a ti fanele ti tekiwa ti ya vekiwa, ku kondza swi lunghisiwa ti kota ku ti va eka xiyimo xo hlayiseka for ku famba emagondzweni.

Vakhandziyi va ku hlohletela kumbe ku ku heta matimba ku ya i ku va ti khomisa ku yini loko u karhi u u fambisa xihahampfhuka? Xin'wana i ku vakhandziyi, u va endlisa ku yini leswaku va landzelela nawu wa wena? Na ku vakhandziyi u endla njhani vuxaka na vona u karhi u nga va tivi?

I ku pfuna ku arrange-a kumbe ku pakapaka yona mpahla na hi tlhelo ra ku endla ku swilo swi nga tshuki swi lahleka, na ku tiva ku vanhu va lava yini.

Tihakelo ta swa mathekisi ti engeteriwa ku ya hi ku, nxavo wa petiroli wa engeteriwa.

A byi kona hikuva, byona a byi ta pfuna hikuva vanhu va vadyuhari van'wanyani va famba hi switulu, swa mavhilwa va hlupheka ku tirhisa mabazi. Va fanele ku kuma timovha ta vanhu ku va kota ku va na nhlayiseko wa kahle. Vo tala van'wana va chava ku famba va ya kun'wana hi swo famba hikokwalaho ko a va koti ku nghena kumbe a va vi na ndhawu yo tshama.

Loko u chayela kahle u vulavurisana na vakhandziyi kahle u ta vitaniwa tanihi muchayeri thekisi lowunene, naswona loko u nga va chayeli kahle u tlhela u nga vulavurisani na vona kahle, hayi u ta vuriwa muchayeri wo biha.

U nga ku loko se u fika laha u nga tiviki ndhawu kumbe ku lava ku tiva, u vutisa ka vanhu lava vonaku ku va tshembisa naswona na wena wa va tshemba ku ya hi ndhawu. Hikuva loko wo vutisa vanhu lava u nga va tshembeki swa endleka u hlangana na nghozi.

Vanhu va nga karhala ku rhobiwa, kumbe ku lavisisa loko swi ri nawini leswi va swi endlaka. Loko va ta kuma ku a swi le nawini va to huma ka timhaka ta to tirhisa tona ti-Bolt va ti yela eka mathekisi. Hikuva ku engeteriwa ka mali i mali leyi munhu a nga hleketangi ku u ta humesa yona.

Ku fanele ku va ku ri munhu loyi a ve ke a ri munhu wo twisisa naswona a ti byele ku lava ku tsundzuxiwa. Hi swa vutivi ku fanele ku va ku ri na munhu ku ri munhu loyi a tivaka tindzimi to hambanahambana. Hikuva vapfhumba ku va hi minkarhi yo tala, ku va ku ri vanhu lava va humaka matikweni man'wana naswona a vulavuli .

Va mathekisi va ngo nyikana nkarhi, va nga vi hinkwavo hi nkarhi wun'we va va va ri emagondzweni, va ri karhi va phikizana. Kambe va nga nyikana nkarhi lowu siku rin'wani van'wani va tirhaka siku rin'wanyana van'wana a va tirhi. Ku kondza hinkwavo va fikelela ku kuma vanhu.

I va nkoka hikuva, loko ku ri hi ku a va nga ri kona vaendzi a va nga ta titwa va amukelekile. Naswona tin'wani timhaka a va ta tlhelela ndzhaku va nga ti tivangi kumbe ku ti vona.

I bazi leri munhu un'wana na un'wana, a nga ta ku loko a ri khandziyile ro sungula a tlhela a navela ku ta khandziya nakambe. Vatirhi va kona va kahle naswona i bazi leri loko i tshamile endzeni ka rona, u ti twaka u amukelekile. Muchayeri wa rona na yena, i chayela ku ya hi milawu ya patu.

I ku hlangana na nghozi ya movha, loko ku movha wu ri na vanhu vo tala, a wu koti ku loko munhu a wu chayela a kota ku wu endla ku wu va xa kahle. Loko u jika swa endleka u nga jiki kahle hi ku tikiwa hi nhlayo ya vanhu. Naswona vamathekisi va swi endla hi ku lava ku endla mali yo tala hi nkarhi wun'we.

Ni vona swi nga ri kahle. Ni vona swi nga ri kahle hikuva minkarhi yo tala, munhu i tirha laha a fanele a tirha kona. Naswona, a ku siveriwa munhu ku tirha hi ndlela leyi a nga tsarisa ku u ta tirhisa swona

A wu fanele wu humesa leswi va swi vitanaka tibazari. Ku ri munhu loyi a lavaka ku nghenelela rona pfhumba, ro chayela swihahampfhuka a ti kuma a karhi a swi endla. Naswona a ku ta va tibazari kumbe tlhelo ro lombisa mali loko munhu a sungula ku tirha a kota ku yi vuyisa.

Ni nga va tsundzuxa leswaku ku famba vusiku a swi kahle, swi na switandzhaku swo biha. Naswona ku tisirhelela eka tinsulavoya va ngo endla ku loko va famba navusiku, va famba hi ntlawa naswona va languta lomu va yaka.

A ni titwi kahle. A ni titwi kahle hikuva va mabazi eka xiyimo xexo va hleketelela vona vinyi. A va ehleketeleli vakhandziyi, ku munhu u tlerise ku yini, u ya pfukisa ku yini. Va hleketelela vona vinyi ku hi dyambu rin'we va fanele va va endle mali ya ti ya tindlela to tala.

Swi va khumba hikuva loko swi tlakuka eminkarhini yo tala miholo ya vona a yi tlakuki swi endla leswaku leswi va swi lulamiseke for nkarhi wolowo swi nga ha vi swona.

Swi nga tisa ntshikelelo lowukulu hikokwalaho ka ku hi tshembele ka tona e tindlela ta mabazi hi ku ya edorobeni naswona mali ya kona a yo va kona swona.

I nxavo wa mafurha kumbe petiroli lowu endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakusiwa.

A va kumi swo hungutiwa va hakela ku ringana tanihi munhu un'wana na un'wana.

Ina ntsena nkarhi wo pfumela eka leswi na mina ni lavaka ku swi endla.

Va nga kuma swilo swo tala hi nxavo wa le hansi naswona va twa va hlawulekile eka lava vo tala.

Ri endla leswaku vanhu va chiperiwa ku ya hi ku ehla na ku khuphuka ka tihakelo ta mabazi.

I makhadi lama ma tirhisiwaka ku hoxa mali leyi tirhaka ntsena ku khandziya rona bazi u tirhisa rona ku tag-a loko u khandziya na loko u chika ebazini.

Ina a ndzi ta ma tirhisa hikuva yin'wani ndlela yo olovisa swilo

Hi loko munhu a lava ku tirhisa mali yi ti kuma yi ri a hi ka smart card and a ya ha koti ku tirha yi huma yi endla swin'wani yi tirha ku khandziya bazi ntsena.

Tanihi muchayeri wa bazi a ndzi ta endla leswi ndzi nga tholeriwa swona ndzi ringeta ku ta ti khoma na ku ka ndzi nga holovi na vanhu.

I ku tiva ku siku na siku ku va ni mintlhontlho yo hambanahambana naswona ku va ni vanhu vo hambanahambana lava va tirhisaka wona mabazi lawa.

A ndzi ta ringeta hi tindlela hinkwato ku amukela no no twisisa swivilelo leswi ni nga swi endli swi ta embilwini ngopfu.

I ku tirhisana na vachayerikulobye na ku va fane va languta ku lava va nga khandziya va khomeke kahle naswona va hanyisana kahle .

A ndzi nga ta titwa kahle hikokwalaho ka ku le ndzi tirhaka kona a ndzi nga ta va ka position ya kahle.

Va tereka hikokwalaho ka timhaka ta muholo va va va nga fambisananga na vathori hi timhaka ta muholo.

Loko ndzi fika laha ku nga na xitereka kona a ndzi ta teka swithombe kumbe nkadziyiso wo karhi ku kombisa ndzi fika ndzi va komba tanihi vumbhoni.

Swi swi bisa vanhu hi nkarhi a swi endli ku swilo swa vanhu swi olova naswona swilo swo tala swi salele ngopfu endzhaku.

U chela mali eka rona mali leyi a ya ha humesiwi yi vuyiseriwa ndzhaku loko u khandziya bazi u tirhisa rona loko u chika wa ri tirhisa.

Vafambi va milenge va fanele va ti vonakarisa hi ku mbala swiambalo swo reflector leswi swi vonakaka munhu a ri kule.

Ni chava ku endla xihoxo ni ti kuma ni ri wun'we wa munhu loyi a nga ta humesa mali yo tala hi ku pfala ku kayivela ka yona mali.

Ni humelele hi nghozi ya movha laha ndzi nga chayisiwa naswona ku ve na ku ndzi fane ndzi van'wanyani va ta va ta ndzi pfuna ndzi ta fika hi nkarhi lowu a ni fanele ni nga fiki hi wona entirhweni.

Bazi hi rona ra kahle xitimela a wu hlayisekanga vutsotsi byi tele ngopfu exitimeleni naswona xitimela a xi fikisi munhu hi nkarhi ku fana na bazi.

Bolt i xo famba lexi xi tekaka munhu endlwini xi n'wi yisa ku laha a yaka kona hi nkarhi lowu a xi laveke hi wona.

A swi swilo swi swi swi swi swi a swi hoxekangi hikuva na vona va hleketelela rihanyo ra vona.

Ndzi famba hi movha wa khampani ya Bolt kumbe Uber xi ta ni chicha egedeni hi movha wa private car wo basa.